mina e swilo leswi nonohaka tanihi va mutimeri wa ndzilo i ku e va famba tindhawu to hambanahambana leswaku ku na kun'wanyana swi hetelela se swi va vangela tinkingha ta mabyongo hikuva va va ri na ku chava kunene laha ka tindhawu tin'wani va tirhelaka ka tona to chavisa na ku va nga tshika va vavisekile emuzimbeni hi swilo leswi va tirhaka hi swona hikuva ndzilo a wu kahle eka muzimba wa munhu.

Vavanuna vo tala va hanya na na na na tinkingha ta swa rihanyo hi xitalo ku nga vuvabyi bya chukele vuvabyi bya mbilu vuvabyi bya miehleketo na vuvabyi bya mahawu na ti cancer.

Hawa sweswo ndza ala hikuva swakudya leswi swi ya ka eswikolweni swi dya hi vana va swikolo lava va humaka emindyangwini yo hambanahambana se sweswo swi nga vangela vuvabyi eka vana vo tala va ngenaka xikolo va dyaka swakudya leswiya.

A swi ta pfuna swinene hikuva ku na vanhu vo tala lava tshamaka emakaya va karhi va swi vona leswaku va vabya mara va tsandzeka ku ya exibedhlele va ya kota ku pfuneka sweswo swi nga pfuna ngopfu swinene eka vanhu vo fana ni valava.

Emugangeni lowu ndzi tshamaka eka wona vanhu va vatsoniwa va khomiwa hi ndlela ya kahle va tlhela va hloniphiwa swinene hikuva i vanhu lava va hanyaka va nga helelangai emirini naswona va tsandzeka ku ti endlela swo tala va langusele ka hina va ku hi helerile kota ku va endlela swilo so fanele va khomiwa kahle hi ndlela yaleyo inkomu.

Lexi ndzi tivaka xona hikuva ku yimba ka n'wanuna i ku n'wanuna u fane a yimba a ta kota ku va a nga koti ku khoma hi mavabyi hi ndlela yo yo yo yo yo fana na loko a endla timhaka ta masangu inkomu.

Ndzi vona leswaku va nga endla hi ndlela leyi va thola vanhu vo hambanahambana eka tindhawu leti va tirhelaka ka tona vo vulavula ririmi ro hambanahambana rin'wana na rin'wana leri nga kona eAfrika-Dzonga leswaku vanhu va ta kota ku fikelela va tlhela va pfuneka.

Hi kombela ku pfuniwa hi xihatla ku na nghozi leyi nga endleka egondzweni ra R71 kusuhi na le Two Mountain laha ku nga tlumbana timovha timbirhi swi ti komba vanhu lava nga le ndzeni va vaviseke swinene a hi kombela ku pfuniwa hi xihatla.

Endzhaku ka ku vona e mhangu ya le magondzweni lexi ndzi faneleke ndzi xi endla i ku fonela exibedhlele hi xihatla leswaku vanhu lava va nga kuma enghozi kumbe mhangu va kota ku hatla va pfuneka hi xihatla swinene.

Hikuva eswibedhlele swa ku tala tiambulense ta kona a ti le ku tirheni u kuma leswaku ko tirha tiambulense tinharhu naswona ti va ti karhi ti ri ku tirheni swinene mimiti yo tala ti hlwela ku fika hikuva loko va fonela yin'we yi va yi ha ri emugangeni yin'wana ku tirha ntirho wa yona ivi loko yi heta yi vuya laha yi nga fowuneriwa kona hikwalaho ka ku ku pfumala ti ambulance eswibedhlele swo tala.

Hi mavonelo ya mina i ku vanhu va hanya hi ndlela leyi va ri n'wanuna wo ti yimela naswona loko n'wanuna a vulavula xirilo xakwe a nga yingiseriwi hi mani na mani hi leswi endlaka vavanuna vo tala va hetelela va teka xiboho lexi xa ku va miyela hikuva a va yingiseriwi leswi va swi vulavulaka.

Leti mina ndzi tivaka tona i i mfukuzana wa miehleketo wa mahawu wa le maveleni inkomu.

Swi vula leswaku ngati ya yena yi va yi karhi yi tsutsuma swinene na miri wa yena u va ka ri hisa xikan'we na mbilu yi va yi karhi yi bela ehenhla swinene.

Ku ya hi mina ku sivela ku hangalaka ka HIV i ku vanhu loko va endla timhaka ta masangu va tirhisa ti condom va tlhela va papalata no khoma tingati ta vanhu.

Ku ya hi mina i fish leyi i nhlampfi leyi nga le endzeni ka xikotela na rhayisi na vuswa na meleke na soap na xitampa.

Mina ndzi vona swi tshamiseke kahle swinene hikuva hilaha a a nga fanela ku tshama kona na van'wana vanhu vo fana na yena laha va nga ta kuma vuhlayiseki bya kahle swinene.

Ina swa hoxa hikuva vana lavatsongo va famba va huma va ya ehandle va ya ku ti zameleni ka swo dya laha va hlanganaka na vanhu vo biha timbilu ku nga vavanuna va tlela na vona hi ku va tshembisa timali na swakudya.

Swivangelo swa ndzilo eAfrika-Dzonga ku nga va ku ri ku tlela u layite xitofu kumbe khandlele kumbe xo ayina timpahla hi xona hi nga swi sivela hi ndlela leyi a hi ringeteni ku ri loko hi tlela hi tima swilo swo fana na sweswo ku sivela mindzilo emindyangwini.

Ndzi nga yi vitana hi ndlela leyi ndzi ta rhanga ndzi langutisa laha ndzi nga kona ku ndzi le kusuhi na yini na vhengele xikolo kumbe tliliniki kumbe muako lowu wu nga duma emugangeni ndzi va vitana ndzi va nyika xikombiso hi muako lowu ndzi nga le kusuhi na wona leswaku va ta kota ku hatla va tiva laha ndzi nga kona.

A hi ringeseni ku ri loko hi ri ku chayeleni hi xiyaxiya lomu patwini hi fambaka kona hi hungusa rivilo naswona hi landzelela milawu ya le patwini leyi yi nga kona.

Hi ku ya hi mina swi ve na ntshikelelo lowukulu ka vana va xikolo hikuva va nga ha koti ku ya exikolweni va salele ndzhaku hi swa tidyondzo tanihiloko va nga ha fambanga ku ya hi khalendara ya lembe.

I ku va munhu a hisiwa hi a a hisa miri swinene naswona a nga ha koti ku vonela kule a nga na matimba na mbilu yi bela ehenhla swinene.

Mina ndzi nga ka ndzi nga tlhokovetseli ngopfu eka sweswo hikuva tanihiloko a ri na eighteen wa malembe na yena u na vutihlamuleri bya yena ku ta va ku ri xiboho xa yena lexi a xi lavaka tanihi mutswari ni nga ni nga ka ni nga n'wi tekeli xiboho hikuva i va a kurile.

Nhlohlotelo ya vanghana i ku vanghana va hembelana loko va tshamile va vulavula timhaka to huma endleleni leswi swi hetelelaka swi teka miehleketo ya un'wanyana a teka xiboho hi ku endla leswi va va ka va swi vulavula yena na vanghana va yena.

Hi vonelo ra mina i ku vavasati vo tala va tsandzeka ku ti lwela eka vavanuna naswona van'wana va vona vavasati va nghenisa vavanuna vo tala va tlhela va jikeli n'wanuna loyi laha a hetelelaka a teka xiboho xo n'wi dlaya.

Ku ya hi mina nkoka wa kona i ku swi endla leswaku va nga hatlisi va khalabya naswona mavabyi ya nge koti ku va khoma hi ndlela yo olova tanihiloko masocha ya vona ya miri ya ta va ya tiyile hi vutiolori bya vona.

Ina ndzi nga tshuka ndzi ya ka tin'anga ta ndhavuko leswaku ndzi kuma vutshunguri hikuva na vona hi van'wana va vanhu va ku ri va swi kota ku tshungula vuvabyi bya ndhavuko ku tlula madokodela ya xilungu inkomu.